Uma usubona ukuthi izinsuku zakho sesizofika uhamba uya kumqhashi wakho, uyam'tshela ukuthi ucela ukubhalisela u-UIF. Bese-ke uyabhalisa-ke amafomu, ubhalise amafomu wakho owathole kumqashi, bese uwabuyisela khona ku-UIF.

Samuphatha kabi lesi simo sokukhishwa kwenqubomgomo kamshwalense ngoba ubengazi kahle ukuthi kwenzakalani. Kodwa-ke wathola incazelo, wakhona ukuthi athole isixazululo.

Umshwalense ubalulekile kakhulu, engikuthandayo ukuba ukhipha imali uma uvelelwe inkinga. Nokuthi kuba nezinye izici ezehlakahlukene ngokuhlukahlukana kwey'nkampani. Ezinye zikunika inkomo, ezinye zikuthengele ukudla.

Kubalulekile kakhulu ukuthi uma uthenga umshwalense womngcwabo, ucabange nesikhathi sokulinda. Isikhathi sokulinda kuba yinyanga eziyisithupha. Ngaleso sikhathi leso, kumele ulokhu ubhadala umshwalense wakho.

Bahlukanisa izidingo ngokubona amakhasimende wazo ukuthi yiziphi izinto ezibalulekile kubona. Abanye bakhipha imali, abanye bakhipha imali nenkomo, abanye bakhipha imali bese bathenga nokudla. Ngoba kubalulekile ukuba uwazi amakhasimende wakho ukuthi yiziphi izinto azithandayo.

Ebhange angeke bakucele iphini. Loko kusuke kuwumuntu oyisigebengu ofune ofuna ukutshontsha imali yakho. Uma ubona, uthola ucingo olunjenga lolo, fowunela ebhange lakho ubazise ngalo.

Kubalulekile kakhulu ukuthi ube nomshwalense ngoba, kukunika ukuthula ukuba uma sekwenzekile kuvela inkinga ube wazi ukuba konke kuzokwenzeka ngokuba uzothola le mali yomshwalense.

Into abakwaBhengu ababhekane nayo ukuba kumele bafone lapho ekunomshwalense wabo khona babuze ukuba, yini le eyenza ukuthi kubambezeleke. Bese-ke bazobachazela-ke ukuthi, yini eshodayo. Mhlampe kumele bayithumele wona njengomndeni.

Ukusebenzisa imali ebolekiwe ukukhokhela esinye isikweletu akuwona umbono omuhle kakhulu lowo. Kumele imali uyibeke, khona uzokwazi ukuthi ukhokhele esinye isikweletu.

Isikhathi sokulinda komshwalense womngcwabo kuba iy'nyanga eziyisithupha. Sisebenza ngokuthi kumele ulokhu ubhadala umshwalense wakho kuze kushaye le nyanga eziyisithupha. Uma-ke bese uvelelwa yinkinga bayakhona ukuthi bakunike loku obukuthathile nabo abomshwalense.

Into engingayibuza uma ngixoxa ngabaluleki bezezimali ukuba inzalo izobuya ey'malini, nokuba izoqala nini ukuzala imali?

Kuwenzeka udinga imali encane ngokushesha, bese uyahamba uya kubabolekisi mali. Ngoba kusuke kushesha ngaleso sikhathi, mhlampe imali futhi usuke ungenayo nawe. Bayasiza kakhulu nabo ababolekisi mali.

I-student loan, umzali uyahamba afike ebhenki ebhange ayofaka isicelo, bese-ke bayamunika imali. Leyo mali kumele ibhadalwe. Bese-ke ibhazari, kuba wukuthi umfundaze wona.